Ha ke batla ho phomotsa kelello ke ya dipolekeng tsena, ha e le hore ke utlwa ke kgathetse. Ke lo hlabolla kelello ke dula hole le dikopanelo tsena di holenyana. Ke tlamela ke be le tjhelete ha ke tlamela ho ya mabakeng ao.

Lekeishene ho batla ho pheleha tlasa mabaka a tjhelete hoba e tlase le moo ho hiriwang teng bodulo tjhelete ya teng e tlase. Empa batho ba lekeishene ha ba kgone ho sheba ditaba tsa bona, ba shebana le taba tsa batho ba bang. Toropong ho monate, empa ho turu ho phela toropong mare ho monate. Ha hona motho a nang leng taba le wena le mabaka a hao, o etsa ntho tseo o di batlang, ebile o haufi le ntho e nngwe le enngwe.

Monna o tlamela a etse bonnete ba hore le mosadi ha a batla hore a sebetse ebe se tlasa taba ya ya mabaka. E be e le yena e le hore o batla hore a sebetse. Lelapa tlamela le tsitse ho etswe ntho enngwe le enngwe malapa a etsang.

O ipakela madimabe ke ngwana wa hae ya sokang ya hlaya, hoba poleke eo ke poleke ya batho ba se ba ileng ba seng ba . Jwale ho isa ngwana ka mono ka polekeng e jwalo, ko ntlisetsa malome a hore a seke a phetha.

E tlamela e be monna ya nkang marapo a malome le mosebetsi wa hae o ka arolwa. Empa ka hodimo e tlamela e be motho wa ntate le ha mosebetsi kaofela wa lelapa. O ka arolwa ha se bothata.

Tjhe, nna na nka se dumele hoba ho nkgono le bo ntatemoholo. A tla sebedisa mabitso a kgale. Ba reheletse le ngwanaka, ka motho wa kgale. Ba fa ngwanaka mekgwa ya motho wa kgale nna nkekebe ka e dumella nthweo. Ngwanaka o tlamela a rewe ke nna.

Ha se ntho e lokileng hohang hoba ho thata ho thwe o nyalane, o phele le motho eno o sa tsebe ke motho ya jwang. O tlo tshwarwa jwang ha o mmona. O tsebe hore o tlo etsang ka hara lenyalo ka mona ha eka ha a ka o sotla moo a o sotla a o sotla. Ha se ntho e tlamelang e be teng eo.

Dumelang ba leloko ee re batla ho etsa mpho ya badimo lapeng moo. Re a le mema ka la leshome le metso e tsheletseng ka robedi, e tla be e le Moqebelo le tleng moketjaneng ona. Re tlo ketekang le apare seetlo. E apare dishweshwe, dishweshwe le disutu. Le tla bona feela.

Lesela la kobo ya Basotho le hlaha ho hlaya ho cotton-o. Cotton e entswe ka yona cotton-o. O etswa letlalo la nku.

Nku, kgomo e tla rekwa hlabuwe. Ntate ba phehe maleu, bomme ba phehe dikgorolo, Ba phehe sebete. Ho jowe ho bakwe dikuku. Nama e tla jowa. Ka tsatsi la phihlo e tla ba lefu felletswe. Ho patwa motho ho ho kgutluwe mono mabitleng. Ho lo jowa. Batho ba kgotsofale ba nwe juice.

Ba a ya ba lo fumana dithuto hore eba basadi jwang. Ba fumana dithuto tse tshwanang le tsa bona, bontate. Ee ba na le tsa bona le bona tse ba di fumanang moo.

Mmuso o tlamela o etse hore o hire batho. Bonokwane bona, bo fele bona batho ba be ba dule ba na le nthwe ba e etsang, a bule dipoleke tse tla etsang hore batho ba hlabolle dikelello, ba dule jwalo ka bo dipaka, a lokise dipoleke moo batjha ba tla tsamaisa nako teng.

Batho ha ba tlameha ho pheha dijo ka metswako ya sejwalejwale hoba di ya senyeha. Mohodu o tlamela o phehwe ka eiye. O phewe ka letswai le eiye pitseng ka ntle e ntsho, e seng o phehwe ka dikgase. O tshelwe metswako ena ya sejwalejwale. O fumane jwale o se o ja tswekere, mohodu o tswekere.